Ndingahlala ndimcebisa ukuba axelele umntwana wakhe ukuba angaze azive yedwa. Xa kukho umntu omcaphukisileyo makaxele kumamakhe kuba asikho isizathu sokuba abe neentloni okanye oyike. Okwesibini, kukuba ayeke okuphendula okanye ukuziphindiselela. Aba ntlonti bafuna impendulo, xa umntwana ephendula ngomsindo lo mntu ungaqina kuloo nto ayenzayo. Okwesithathu, kukubhlokha okanye ukuripota kwaye ugcine ubungqina ukwenzele ukubana xa ifikelela emapoliseni ukwazi ukuncedakala.

Okokuqala, kufuneke uqale ngemibuzo ecacileyo ubuze mhlawumbe ukuba ufuna ukwazi ntoni, umzekelo ufuna ukwazi ulwazi oluchanekileyo malunga ne -cyber bullying phakathi kwabafundi baseMzantsi Afrika. Okwesibini, ujonga imithombo eyahlukeneyo ungaxhomekeki ngumthombo omnye kuphela. Kufuneke uthelekise iindaba. Iindaba ezivela kumajelo aseburhulumenteni njenge-SABC News, SABC News ENCA, iindawo zophando njenge-Stats SA. Okwesibini, uqwalasele ukuba ngubani obhale okanye oshicileleyo, ubuze umntu obhale eli nqaku.

Usapho lusoloko uthe nkqo kwi-social media. Okwesibini, baphendula noba kukanjani ngoba kaloku kwi-social media umntu akekho phambi kobuso bam. Indelelo.

Kuxa kunetha kakhulu kukhona izikhukhula okanye umoya omninzi owenza inethiwekhi ingabambi okanye ibhede.

Ndingamcebisa ukuba avule iakhawunti yeNetflix ebhatalwa rhoqo ngenyanga i-fifty randi exabiso eliphantsi elo.

Ubungozi obukhona kukuhlaselwa. Ukuba mhlawumbi babhale okanye bafake indawo apho bakhoyo bangahlaselwa. Okwesibini, kuxa umntu eshiye esitsho ukuba ushiye ikhaya lakhe abantu bangaqhekeza babe nantoni na engaphakathi okanye bamoshe nangendlela yiphi na abangamosha ngayo.

Ndingaqinisekisa ukubana kukhona iWi-Fi okanye xa kungekho Wi-Fi ndithenge idatha eyaneleyo ukuba bafundiseke. Okwesibini, ndibathengele izinto zokufunda umzekelo i-laptop okanye i-tablet. Ixhomekeke ukuba bafunda ibanga liphi.

Hayi, andikaze ndidibane naloo ngxaki. Xa ngaba ingekho i-hotspot ndisoloko ndinayo idatha yokusebenzisela i-intanethi.

Andinosazi isizathu kodwa abantu abadala bathanda ukumamela koonomathotholo bona kunakumabonakude ngesizathu sokubana umabonakude uyabozelisa kwaye sebeqhele unomathotholo njengoko bekhula bewumamela wona unomathotholo, ii-TV zingakabikho.

Ewe, ndisebenzisa idatha xa ngaba iWi-Fi ingekho. Idatha endiyithengayo ndiyithenga kwaCapitec, ayibizi, iyafikeleleka kwaye indigcina inyanga yonke.

Andikaze ndilufumane unxibelelwano lweWi-Fi yasimahla ngoko andinalo ulwazi oluthe phecelezi.

Ewe, yakhe yandenzekela loo nto, ndacela umntu owayenedatha ukuba andihotspote, ndatsho ndakwazi ke ngoku ukungena ndenze izinto zam.

Ndaziva ndithukiwe ndingasafuni ukuhlala nabanye abantu. Ndaziva kabuhlungu.

Ayikho enye into ngaphandle kokubabhlokha. Xa ngaba ubona ingathi umntu uyakuhlupha umbhlokhe ungaphinde umthethise.

Apha kwinyanga ezidlulileyo i-ENCA yakhe yapapashe ukubana uKelly Khumalo uswelekile kanti ayinguye oswelekileyo, nguWinnie Khumalo.